Ha motho a se na life cover ho bolela hore ha a na insurance e ka lefang malapa, ha tlhokahala. Ka lebaka leo ho bohlokwa hore e le hloko dintho tse leng hore di kgethwa ke batla ba le jalefa.

Nna le banka ya ka. Ha re so bane le tumellano e jwalo, empa kea kgona hore tjhelete e dule e le teng hara banka.

Nka mo eletsa ho re ho ya mashonisa ha se mohopolo o mo ntle ka hore bophelo ba hae bo ba kotsing. Nka mo eletsa le hore haebaneng o batla tjhelete, a nka shebisana le ho berekisana le banka ho fumana personal overdraft bankeng.

Nka eletsa motswalle wa ka hore a shebe ho bula personal overdraft a shebe ho bula mohlomong savings account or investment account o bankeng.

Tjhelete ya ho tswa UIF e nka lekana haebaneng e sebedisiwa ka tsela e hantle. Ha ke tsebe hore ho tswa ya dikgwedi tse kae empa ha e tswa haebaneng e sebetsa hantle, e nka tswa e lekane.

Ho sebetsa bankeng, batho ba jwalo re ba thusa ka ho ba bulela account ya foreign exchange re ba bontshe le ditjhelete tse leng teng tse leng hore ba kgona ho beha ditjhelete tsa bona ka yona.

Re lekola hore seo se ya etsahala ka ho tlisa dikhampani tse sa sebetseng le khampani e patalang UIF ho shebisana le ditjhelete tsa Unemployment Insurance Fund hore di patadiwa ka tsela.

Ha ho batleha hore a phahamise maikutlo haholo ka hore forex ke ditjhelete tsa mafatshe kaofela di kopane p'lekeng e nngwe ke ho shebisana le hore ditjhelete tsa mafatshe di jwang, di kakang, di perform-a ha kanakang le mafatshe a mang.

Ke bona ekare haholo dintho tsa bona di thatafatswa ke hore ha hona tjhelete e kenang kgwedi le kgwedi e bontshang tshebetso hore banka e tlo kgona ho ba fa credit.

Ruri ke nahana hore re ka nahana ka ho bula account ya overdraft bankeng, hobane re hloka tjhelete ka potlako. Overdraft e sebetsa jwalo ka mokitlana o monyane o bankeng o re fa o na o hore re sebetse ka tjhelete e lekaneng. O bona jwang?

Nka leka ho hlalosa boima bona bo ho mme ka botshepehi. Ka tsela ena ke hlompha bothata ba mme empa hape ke bontsha moedi ka monyetla wa ka hona jwale.

Motswalle, ke nahana hore ho bula karata ya sekoloto ke mohopolo o motle, mme kea o kgothatsa hore o e bule. Karata ya sekoloto e nka thusa ka ditsela tse ngata. E nka o thusa ka ho aha credit record hape le e o thuse le ka polokeho.

Balloon payment ke karolo ya ho qetela ya tefo e holo ho feta ditefo tse ding tsohle tse o di kgwedi le kgwedi ha o reka koloi ka mokitlana.

Ke bona haebaneng e nka ba mme wa lelapa or ntate wa lelapa ka hobane ke bona ba e leng hore ba tshepahala haholo ho ditabeng tsa di-insurance le di-policy tsa lelapa.

Eya kea dumela ho hoba le credit record e ntle ho sebetsa le ha motho a etsa kopo ya overdraft facility. Overdraft, le yona ke mofuta wa credit e fapane hanyane le sekoloto se tlwaelehileng.